Ngazibona ngimile emasimini ami ekuseni ngelanga kwelokhu kwelokuthi ngabe ngiyavuna noma ngiyahlola nje isimo sezitshalo zami. Kodwa umoya wokuthula wangishiya ngesikhathi ngiqaphela ukuthi izitshalo zami zishintshile amakhasi ehlathi ephenduke aphuze amanye ecotshoziwe, futhi ezinye sezibolile. Ngisondela ngokuqaphela kwavela izibungu ezincane eziphilayo, izimpukane ezinemibala emabala nezinambuzane ezihamba ngamandla. Kuyacaca ukuthi isimo sibi.

Ukuhlanganisa ukufuya izinkukhu nokulima izitshalo kungaba indlela ephumelelayo yokwenza ezolimo. zisimame futhi zibe nomvuzo omkhulu. Inhloso yakhona ukuthi lezi zindlela sixhase omunye nomunye uma umlimi evumele izinkukhu zilaluze emasimini ngemuva kokuvuna le ndlela engaba nezinzuzo eziningi komhlabathi kodwa kudingeka kucatshangelwa kahle.

Uma ngabe ngiklame uhlelo lokusebenzisa lokulima, ngingaqinisekisa ukuthi luhlakaniphe lulula ukuyisebenzisa futhi lusekele izidingo zolimi wendawo. Nazi izici ezibalulekile engingazifaka. Iphaneli yokuqapha izitshalo, uhlelo.

Umbuzo wakho ethinta indaba ebalulekile kwezolimo. Ukuvuna ngesandla okuhlala okunemithelela emikhulu kwezomnotho, ezempilo yabasebenzi kanye nekhwalithi yomkhiqizo. Izimboni nezifundo ezahlukene zibhekane nokuvuna ngesandla ngendlela ehlukahlukene, kuye kuye ngentuthuko yezobuchwepheshe, izinsiza ezikhona, kanye nemithetho yabasebenzi. Nazi izindlela ezahlukahlukene, amazwi noma izimboni, izimboni ezibhekane ngaso ngalesi senzo, amazwi anentuthuko ephakeme, amazwi asathuthuka.

Kunezinhlelo eziningi ezingase zifakwe ephepheni ukuze zithuthukise futhi zisetshenziswe .

Isimo sikaMaNdleko singachazwa njengomuntu osebenza njengomlimi onolwazi olujulile lokulima, osezama ukuthuthukisa izinga lomhlabathi ukuze athole isivuno esingcono njengogogo ohlala endaweni yasemakhaya. UMaNdleko ubona ukuthi imikhuba yendabuko yokulima ayisasebenzi kahle, ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu kanye nokwehla kwekhwalithi yomhlabathi kwaqala ukuzama izindlela ezahlukahlukene zokuhlukanisa imigqa emasimini akhe, loko kusho ukuhlela izitshalo. Ukuhlukanisa, izindlela uMaNdleko azizamile zingabandakanya .

NginguLizwi Mabuya isisebenzi sezolimo esibheke esibhekele ukuphatha izitshalo zenkampani elima izitshalo ezahlukahlukene ezifana nombila, utamatisi, ne-pepper. Ngaleso sikhathi ngangiphethe umsebenzi wokusebenzisa isibulali isibulali zinambuzane sohlobo lwe-organophosphate esaziwa ngokusebenza kahle ekubulaleni izinambuzane ezifana nama-ephit izimpukane nezinambuzane zibolisa izithelo. Imizwa enganginayo ngenkathi ngisebenzisa amakhemikhali.

Uma amaphoyisa engakwazi ukusiza abalimi ngokuphelele imiphakathi ingasebenzisa amandla okuhlanganisa ulwazi, ubumbano, kanye nezindlela zendabuko nezanamuhla kunqanda kwemifula nazi ezinye izindlela ezisebenzayo. Ukwakha amaqembu okuqapha emiphakathini, ukwabela ngalo .

Njengoba ngiyisisebenzi sase pulazini ukweluleka ukuthi ngigqoke i-PPE ngenkathi ngiphathe izibulala zinambuzane, kwangibangela ukukhuthazeka okuthile, kodwa ngangibona kudingekile ukuthi ngithole imithetho yokuphepha ukuze ngivikele impilo yami nasemphakathini. Nazi ezinye izindlela engingazama ngazo ukulinganisa ukukhathazeka nesidingo sokuphepha eside.

Uhlelo lukaMnumzani, Mnumzane Mkhize lokuzalanisa izinkomo lunezinto ezinhle njengokukhetha izinkunzi nezinkomo ezibonakala zinempilo nenhlanganisela enhle yokukhiqiza ubisi, kodwa kukhona izingxenye ezibalulekile angase azibe yizo ezibangela ukuthi amathole azale ebuthakathaka, nazi ezinye izinto okungenzeka konakele kuhlelo kukho. Nokugxila kakhulu ekubukeni ngaphandle kokuhlola i-genetics.

Lesi simo somngani wami siyinkimbinkimbi futhi sifaka, lesi simo somngani wami siyinkimbinkimbi futhi sifaka imizwa ejulile yokulinganisa ubulingiswa bomlando nempilo yanamuhla. Ngiboniswa ukuqonda nesimilo esikhulu ngokuthi uyakweseka ukubuyiselwa komhlaba into ebalulekile emlandweni wezwe kodwa futhi ubhekene nesidingo sangempela sokondla umndeni wakhe. Nansi izindlela engingameseka ngazo ngeseluleko, vuma ubuhlungu fana.

Uma bengiyisikhulu sikahulumeni esibhekele ukubuyiselwa komhlaba, inhloso yami enkulu kwakuyona ukubuyisa isithunzi nokwakha ikusasa, ngenkathi ngiqinisekise ukuthi ubulungiswa kuyatholakala ngaphandle kokwakha izimpi ezintsha noma ukulimaza, ukuzinza komnotho. Nazi izindlela ezibalulekile engangizisebenzisa ukuza, ukuze ukunikezwa kwabusha komhlaba kube nobulungiswa kusebenze futhi kube, kube, kube ngokuqinile ngiswa.

Abantu abaningi abawuqondi ngokuphelele noma abayazisi ngokugcwele imizamo enkulu efaka efakwa ekuqhikizeni ukudla. Kungani kunjalo? Ukusuka kwendawo yokudla kuya etafuleni kuyenza.